Intshatsheli yezemidlalo endicinga ukuba ingumzekelo omhle kubantwana abangamakhwenkwe anamhlanje nguPercy Tau odlalela iMamelodi Sundowns. UPercy Tau ungoyena mdlali obalaseleyo apha eMzantsi Afrika ngokuba ke unezakhono ezingathethekiyo, isantya abaleka ngaso ebaleni kwaye unawo umbono webala. Ungumzekelo omhle gqithi eluntwini nakubantwana abangamakhwenkwe asakhulayo. Uhlobo athobeke ngalo, uhlobo anembeko ngalo, kwaye ke unazo iimpawu zokuphatha ekuthiwa, ekuthiwa yi-leadership and consistency. Uhlobo akwazi ukujonga abantu ngalo kwaye ke unazo iingcebiso, uyi-influence uPercy Tau. UPercy Tau ungoyena mdlali obalaseleyo apha eMzantsi Afrika.

Umdlalo othandwa kakhulu eMzantsi Afrika yibhola ekhatywayo ngoba inabalandeli abanintsi. Ngokuthelekisa amanani abalandeli bebhola ekhatywayo bangangamashumi asibhozo ananye eepesenti kwaye ibhola ekhatywayo ngowona mdlalo ubukelwayo ngabantu. Kwaye ke abantu ke abaye nabo bangenelele basisigidi esinye kunye namawaka ayi-seven hundred. Ibhola ekhatywayo iyathandwa kakhulu kweli kwaye ke nabantu bangaphandle bayakwazi ukuyibukela ibhola yalapha eMzantsi Afrika, ifana neBafana Bafana. Ngoba kaloku yakhe , sakhe sahowusta iFIFA World Cup ngonyaka ka-twenty ten.

Mna ishishini elincinci okanye umsebenzi owongezelelekileyo endinowenza kukucondoba okanye umdlalo weqonga. Ndiyazithanda kakhulu ezi zinto ngokungazenzisiyo. Ndingaziphuhlisa njani ezo zinto? Ngokuba ndingenele ii-agencies ezikhoyo ezilapha eMzantsi Afrika ezokucondoba, ezifana nee-D and A Model Management kwakunye neeTopco Models. Ndingenele phayana, ndithathwe khona phayana ukuze ndikwazi ukuphuhlisa isakhono sam ndenze nje imalana encinci. Kwakunye nakanjalo ke nakwimdlalo weqonga ndingakwenza okufanayo ukuze ndibe nemali nje encinci eza kungena epokothweni yam njenge-side hustle okanye umsebenzana nje endizenzela wona ecaleni. Ndikwazi ukuphuhlisa isakhono sam, ndikwazi ukufumana ixabisongeniso ngapha nangapha.

Ukuqokelelana kweqela labadlali bemidlalo niye ebaleni nifike nje nizidlalele imidlalwana yebhola, kuyaxhomekeka ukuba leliphi na enilithandayo. Loo nto ke iye ke iphuhlise isakhono sabadlali okanye isakhono sabadlali abazithandela imidlalo. Loo nto iluncedo kakhulu ke ekuhlaleni ukuphuhlisa ezi zakhono.

Ukudlala kwemidlalo efana nebhola ekhatywayo, umdlalo wombhoxo neqakamba isenokudlalwa nangamantombazana kwaye ke nabo kuyafuneka ukuba beyidlalile. Abanye abantu abangamantombazana babona ukudlala kwemidlalo iyinto abayithandayo kwaye abathanda ukuyenza kwaye loo nto iyabachulumancisa ngoba kaloku ibazisela ii-challenges ngokwasemzimbeni. Kwaye ke ukudlala imidlalo iye ikwenze loo nto ukwazi ube ngumntu okwazi ukushukuma emzimbeni kwaye ke nempilo yakho iya iba ngcono ngokuba ngcono. Amantombazana nayo ayafuneka ukuba akwazi ukudlala ibhola kwaye ke ayonto ingalunganga ukuba amantombazana adlale ibhola, ngoba kaloku iyasenyusa isakhono sabo kwaye ke loo nto iyakwazi ukubenza babe nolawulo kwizigaba ezithile.

Njengenkokheli yoluntu kubalulekile ukuxhasa ulutsha, ngakumbi amakhwenkwe asemancinci, ekufumaneni iindlela zokuzonwabisa eziya kuthi zibancede hayi kuphela ukuzonwabisa kodwa nokuqinisa impilo yabo yengqondo, yenyama kunye nolwalathiso ebomini. Imidlalo yomzimba, ibhola ekhatywayo okanye ibhola yomnyanzi okanye ibhaskethi ingadlala kwiindawo ezivulekileyo okanye kwiiklabhu zaselokishini. Ukubaleka okanye ukuhamba ngebhayisekile kubalulekile ukwenzela impilo yomzimba kunye nengqondo. Iinzuzo kungaphucula impilo yomzimba, ikhulula uxinzelo lwengqondo, yakha ubugxa phakathi kwamakhwenkwe, ifundisa umthetho nokusebenza neqela.